Lapeng la heso re dumela ho badimo. Kerekeng ya ka, re etsa mekete mme pele o kena moketeng o tlameha holo kopa ho badimo hore ba o tataise, ba o kopele ho Ntate Modimo hore o kene moketeng hantle. O lokela ho hlaba le ha e ka ba kgoho, o etse moqombothi, o meme batho ba tlo ja.

Ke nahana hore batho ba tsebang thuto ya ho ruta, ba nka mahlale ao ho batho ba phetseng pele se kgale-kgale. Ho ne ho na le batho ba rutang nakong tseo mme ha nako e ntse e ya, ba bang ba ruta ba bang.

Nna ha ke kopane le motho ya sa batleng ho fetola khoutu ya hae, a bue Sesotho, ke ya nyahama, ho ba nna ke kgona hore ha ke na le motho ke fetole khoutu ya ka, ke bue puo ya hae. Ha ke sa tsebe puo ya hae, ke tla bua senyesemane hobane batho ba bangata ba tseba senyesemane. Empa hona le batho ba ikgantshang, mohlala, ke maZulu, maZulu ha rate ho bua dipuo tsa batho ba bang. Ba batla hore bona ha ba sa utlwisise puo ya hao, wena o bue puo ya bona hore ba tle ba utlwisise, empa bona ha ba no bua puo ya hao.

Lekeisheneng leo ke dulang ho lona, mmino o re o mamelang ke wa mapantsula mme mapantsula a tlabe a apara di hempe ka madikgwe le di dieta tse bitswang di-All Star. Ke apara jwalo hobane, ha o ya meketeng ya bona o tlameha o apare jwalo hore o tle o kgona ho ba shebella.

Ke nahana taba ya hore mosadi o lokela ho sebetsa ka tlung, ke ho hatella le ho hlekefetsa basadi. Motho e mong le mong o na le tokelo ya ho sebetsa moo a batlang teng. O ke ke be wa re ha mosadi a nka kgarafu a lo sebetsa di maineng o be o re, o sa iketsa monna. Motho ka mong o na le tokelo ya ho sebetsa mosebetsi oo a o batlang. Ha re a tlameha hore basadi ba sebetse ka tlung, empa re na le basadi ba bohlale ka dikelellong, ba ka bang bo makheniki, ba lokisa dikoloi kapo hona ho lokisa metlakase.

Motswalle wa ka, ka letsatsi la ka la lobola bo malome ba mohatsaka ba ile ba tla, ba ema hekeng mme ba hweletsa. Ntate wa ka o ile a thola feela ho fihlella ba beha tjhelete fatshe. Ka mora moo, o ile a ba bulela mme ba bua ka tsa malobola. Nna le moena wa ka re ile ra bewa fatshe, re kwaetswe ka dikobo, ha thwe molekane wa ka a kgethe hore e leng wa hae ke mang, mme ha ka ba etsa phoso, a kgetha nna. Lethabo leo ke ile ka bang le lona, ne ke thabile ha bohloko hampe. Ka mora moo ho ile ha jowa, mme ba tsamaya. Letsatsi leo le ne le monate haholo.

Ke nahana hore dikereke ha di etse hantle hore re lahle ditumelo tsa rona tsa moetlo. Motho le motho o na le tokelo ya ho kgetha moetlo o batlang. Nna ebile ke nahana nka di kgona di le pedi. Lebaka ke hobane ke sentse ke di kgona di le pedi, ke a kgona hore ke ye kerekeng ka Sontaha ke lo rapela mme ke kgone hore ha ke hloka thuso kapa ke hloka ho bua le badimo ba ka, ke etse mosebetsi ke bitse batho ba tlo ja. Ke etse ntho e ekareng phabadimo.

Batswadi ba kgale ba ne ba leka hore thibela hore, re seke ra hola ka pele re le bana ba banana. Ba ne ba etsa hore dikelello tsa rona di seke tsa nahanela pele. Mehleng ya kgale bana ba banana ba ne ba qetella ba nyalwa ba le banyenyane ka lebaka la hore ba ja dijo tsena tse ba sa tlamehang ho di ja, empa ba ile ba tla ka mokgwa wa hore ba seke ba nyalwa bale ba nyenyane, e leng ho ba ila dijo tsena tse ba sa tlamehang ho di ja.

Mmuso ha o ne o fa batho ditsha, o ne o lokela ho sheba dintho tseo tse kareng hore metsi a tla kgona ho iswa moo dibakeng tseo kapa motlakase o tla kgona ho iswa na. Empa jwale ha se bothata ba rona hore ha ba etsa tseo. Ba lokela hore batlela ditsha tse ntjha mme ba refe metsi le motlakase.